Ke na le mabaka a mararo fela, wa ho ba teng hwa di-toll gate. Ho lefela tlhokomelo ya ditsela, di-toll gate di thusa ho bokella tjhelete e sebedisetswang ho lokisa le ho ntlafatsa ditsela e le se bolokang . Ho fokotsa kgatello ho tjhelete ya lekgetho, ho kgothalletsa tshebediso ya ditsela tse ding di ka thusa ho fokotsa kgatello ditseleng tse ding tse itseng, ka ho etsa hore tse ding e be tse theko e tlase ho di sebedisa.

Molekane, pele re ya America re tla lokisa taba ya di-visa, re lokise taba ya passport-o, ebile re tla sheba ditefiso tsa sefofane haeba re rera bodulo. Re etsa insurance ya maeto, re tsebisa banka, re tla fetola tjhelete ha re fihla America re tla sheba bo bophelo bo botle. Re ka nka SAA kapa United re tla sheba ditefiso le dinako.

Mme le ntate! Modimo oh koloi ya motswalle wa ka. Mapolesa a re e utswitswe, empa motswalle wa ka ena o re ke ya hae ha ke tsebe hore ho etsahalang ke mathateng.

Aowa tjhe, di-taxi distraekeng? Hona jwale ke tla fihla jwang mosebetsing? Bakganni ba re ha hona motho ya palamang dibese, sena se bolelang ke ikutlwa ke tenehile haholo le ho tswenyeha. Ke tla tlameha ho batla mokgwa o mong wa ho fihla mosebetsing ka pele, empa ha ke na bonnete ba hore ho tla ba bonolo ho etsa jwalo .

Ka Moqebelo o mong, ka Mphalane selemong se fetileng, ke ile ka ya Foreisetata le ausi wa ka Neo, ho ya bona bonkgono le rakgolo. Leeto la bese la rona le ne le le lele ebile le lerata. Re ile ra ja borotho le dipompong tseleng, ra reka dipotata tse hadikileng, ha re fihla moo, ra emela dibese tse kgolo. Re fihlile Foreisetata, ho e ka bang ka hora ya bone thapama, re lapile, empa re thabile hore re fihlile.

Dumelang bohle, ke hlokometse hore hona le ba bang ba sokola ho fihla mosebetsing ka lebaka la mathata a dipalamo. Ke ne ke nahana hore nka thusa ka ho le tsamaisa ka koloi ya ka, haeba le thahasella, re ka hlophisa hore ke le koleke dibakeng tse itseng tse loketseng tsela ya ka. Mabapi le tefiso re ka buisana ka tjhelete e nyane fela ho thusa ka mafura, akanyang ka taba ena mme tle le ntsibise haebe le thahasella. Ke thabela ho thusa.

Ka tlhokomelo ya ka, ha ke bone ka mehla hore batho ba seng ba hodile ba tshwarwa hantle makoloing a baeti. Hona le ba bang ba thusang le ba nang le tlhompho, empa ho na le ba bang ba hlokomollohang kapa ba sa thuseng. hape ha e ka mehla e loketseng, boemo bo a fapana empa ho hlakile hore hona le moo ho ka ntlhafatswang teng.

Ka pono ya ka, dikganni tsa ditekesi mo lekeisheneng la ka, ha ba batle hore bakganni ba dibese, ba sebetse hobane ba batla e be bona fela ba palamisang batho.

Dumela, nna ka lebitso ke Tshepo, ke ne ke le ka beseng ya lona maobane bosiu ho ya Polokwane, bese ha e ka ya ema bosiu bohle hore re ye ntlwaneng le ho ilo reka dijo. Ke tletleba ka sena, hobaneng ho bile jwalo? Le tla etsa jwang ka sena nakong e tlang hobane nna ha ya ntshwara hantle.

Bolaodi ba sephethephethe ba sebetsa ka thata, empa ho ka ba thata ho kgotsofatsa ka botlalo ka lebaka la kgatello ya mosebetsi. Ntlafatso e ka kenyeletsa kwetliso e ntlafetseng, tshehetso e eketsehileng, technology e tswetseng pele le tlhokomelo ya boiketlo ba bona.